Tjhe, ntho ena e ke ke ya ba etsetsa molemo hobane ba qetella ba jele tjhelete kaofela moo. Mme ka matlung hobe ho sena letho.

Ka ha ke bapala papadi ya bolo ya maoto, ka le leng la matsatsi ke ile ka thusa sehlopha ho win-a.

Ke hore ho be le transport-o e tswang mona naheng ya habo rona ho ya ya mose kantle. Mme le ditefello tsa teng di be boleng bo tlase haholo.

Ke tlo mo bolella hore gym e bohlokwa haholo, mme ke batla ho ntlafatsa mmele wa ka.

Papadi ena ya bolo ya maoto ke e rata haholo. Mme ha ho letsatsi le fetang ke soka ke ya papading ya bolo. Mme ke bona e ntswela molemo ka hore e ntsha dinthong tse ngata haholo, mathateng.

Re hloka jeresi eo sehlopha se tlo e sebedisa ka hara lebala, e ntjha. Mme re hloka le dintho tseo re tlo di sebedisa, ha ntse re ihlophisa ka a mang a matsatsi ha re lo kopana le dibapadi tse ding.

Ho bapala papadi ena ya bolo ya maoto ke ho ikwetlisa haholo, mme mmele wa hao o tlo dula o le maemong a lokileng.

Ke bua le batswadi ba bang ka hore re kopane re le batswadi mme hore bana bana ba kgone ho thola diaparo tsa tsa ho bapala bolo.

Ke nka e mong wa lelapa la haeso. Mme ha e haeba hoseng ka matjeke, ke a mo tsosa. Re ilo matha mmileng, re be re kgutlele lapeng ha re qeta ho matha.

Ee, se ke tswa ho di bona di-video tsa bona. Mme di ile tsa nsusumeletsa hore ke kgalle ho bona mesebetsi ya batho bao ba se ba etsa ba le polaka monana.

Ke ne ke ikutlwa ke thabile haholo hobane ke sehlopha sa naha ya habo rona. Mme e le yona ntho e ne ke kgalla ho e bona kamehla ha se win-a dipapadi.

Sekolo se lokela ho kenya papadi ya cricket ka hobane ho na le bana ba bang sekolong ba ratang cricket. Mme taba ena e ka tswela sekolo molemo, ka hore bana ba bang ba tlo ikutlwa le bona e le bana ka hara bana ka hore le bona ho se ho na le papadi eo e ba tswelang molemo ba e rata.

Ho tlameha ho ba le di-swimming pool hore ho re kgone ho ananela batho kaofela. Mme motho a kgone ho etsa seo se mo thabisang.

Bohlokwa ba dipapadi ke hore bo kgona ho ntshetsa motho pele a ipona se a le maemong a mang. Mme dipapadi mona re kgona ho utlwana ha re bua, re mamelane.

Batho ba utlwa ba rata sena se ke se etsang haholo, ke ka hoo dikamano tsa ka di se di le ngata ka teng mona setjhabeng.

Bana ba ka ba hloka ho ikwetlisa hore mmele ya bona e kgone ho ba boemong bo lokileng. Mme e kgone le ho matlafala ka hore ha ba no tsofala ka pelenyana ha ba ka ba ikwetlisa.

Dipapadi di ka o thusa haholo hobane o ka iphumana o le tse ding tsa dinaha. O kgonne ho tswa ka hara neng naha ya heno ka baka la dipapadi. Mme di bohlokwa haholo le ka hore di matlafatsa mmele. Mmele o dula o le boemong bo lokileng.

Ke etsa dihora ho tloha bosibu ho fihlela motshehare, mme ke e etsa letsatsi le letsatsi bekeng.

Ee, ke shebella le bona ka ntlung hobane ke bona e le hona ho le monate ka tsela eno. Ka hore re kgona ho jwetsana dintho tse ngata, mme re bontshane a mang a mabaka.

Seo ke ratang ho se etsa ha ke na le nako, ke hore ke leke ho etsa tjhelete ka cellphone ya ka.

Dipapadi tse bang teng di ngata haholo, mme di ke ke tsa feela. Dipapadi di tena di ba ngata ka hore o ke ke wa tseba dikolong tse ding dipapadi tse siko ke difeng. Mme ba tlameha hore ha ba le etetse sekolong sa lona. Ba fumane papadi eo e le teng, ke ka hoo papadi di le ngata mona dikolong.